Mo isagong, go lebeletse ditlhabololo tse dintsi mo dithekenolojing tse di tlhagelelang, tse di ka tokafatsang mokgwa wa go ithuta o le kgakala. Tse dingwe tsa ditlhabololo tse, di akaretsa tiriso ya botlhale jwa mafaratlhatlha, e leng yona AI mo thutong, mmogo le yona ditshenyo le mananeo a ithutelang a ka tlhamelang moithuti mongwe le mongwe go ya ka lebelo la gagwe la go tlhaloganya, le thulaganyo ya gagwe ya go ithuta. Gape go lebelelwa kgolo mo tirisong ya nnete, e okeditseng e re bitsang e leng Argumented reality le nnete e e tletseng e re bitsang e leng virtual reality. Mo dithutong e leng se se ka dirang gore baithuti ba itemogele tikologo ya nnete ya thuto, go sa kgathalesege gore ba kgakala kana jang. Ditlhabololo tseno, di tlile go dira go ithuta o le kgakala e se ke ya nna fela ga tiriso ya inthanete.

Thekenoloji e e tlhagang e e jaaka go lemoga puo, e tokafatsa thata tsela e batho botlhe segolobogolojang difofu ba kgonang go dirisa ditirelo tsa tlhaeletsano ka yona. Ka ntlha ya bokgoni jwa thekenoloji eno, go fetolela puo e e buiwang go nna mafoko a kwadileng, difofu di kgona go dirisa mekgwa ya puisano jaaka email-e, melaetsa le dipatlisiso tsa inthanete, ebile seno ba se dira ba sa tlhokomele kgolo ya matlho. Thekenoloji ena, e dira gore ditirelo tsa tlhaeletsano di nne le phitlhelelo e e oketsegileng, ebile e botlhokwa ka gonne e tokafatsa boleng jwa botshelo le diphitlhelelo tsa batho ba ba nang le bogole jwa matlho, mo dipuisanong ga mmogo le mo ditlhophong, ka e ba fa nako ya go tlhaloganya le go fitlhelela tseno, tse neng ba sa di fitlhelele.

Thekenoloji e golang e e jaaka botlhale jwa maitirelo, block chain-e le inthanete ya dilo, e na le bokgoni jwa go tokafatsa maitemogelo a go ithuta o le kgakala ka ditsela tse di farologaneng. Botlhale jwa maitirelo, bo ka dirisiwa go tlhama ditshenyo tse di ikemetseng tse di ikamanyang le lebelo le bokgoni jwa moithuti mongwe le mongwe, go dira gore thuto e nne ya motho ka motho. Block chain-e e ka tlisa boitshepo le tshireletso mo go bolokeng ditlhomamiso, diphatlhalatso le ditshupetso tsa moithuti. Fa go le jalo, inthanete ya dilo, e ka kgona go bopa tikologo ya go ithuta, e kopaneng ka go golaganya didiriso tse di farologaneng tse baithuti ba ka di dirisang. Seno se thusa gore, barutabana ba kgone go bona tshedimosetso ya nnete, ka botsamao jwa baithuti. Mme se, se fa baithuti tšhono ya go ithuta ka tsela e itumedisang.

Ee, ke bona go le botlhokwa gore motsadi a lebelele le go lekola mogala wa ngwana wa gagwe, le go lebelela gore o bua le bo mang, ka gonne a kgona go bona thuso ka pele fa ngwana wa gagwe a le mo kotsing. Mme seno, se dira gore motsadi a kgone go bona gore a ngwana wa gagwe ga a lebelele ditshwantsho tse di sa siamang tse di ka mo tsenyang mo kotsing, mme seno gape se dira gore motsadi a kgone go itse gore ngwana wa gagwe o bua le bo mang, ka nako e fe, mme seno, se tlisa botshepegi ga mmogo le thuso ya potlako. Mme gape, go botlhokwa gore motsadi a lebelele se ngwana wa gagwe a se dirang mo mogaleng wa gage, le gore o bua le mang, ka gonne bana ba le bantsi ba iphitlhela ba le mo dikotsing tse di sa sireletsegang, gape ba le mo tlase ga kotsi ya go utswiwa.

Go nna le founu ya me ya ntlha, go nkile ga fetola botshelo jwa me ba letsatsi le letsatsi, ka gonne ka dinako tse dingwe ke ne ka iphitlhela ke le mo magaleng dinako di le dintsi. Mme seno, se dirile gore ke seke ka nna le ditsala di le dintsi, ka gonne ka nako nngwe le nngwe ke a bo ke iphitlhela ke le mo mogaleng wa letheka, ke buisana le ditsala tse di kwa kgakala, mme gape, le batho ba ke sa ba itseng. Seno se dirile gore ke seke ka kgona go bua le ditsala kgafetsa-kgafetsa, mme seno se dirile gore botsalano ba rona bo seke ba tia, mme re seke ra bua kgafetsa-kgafetsa, re bonana mo matlhong. Mme gape, seno se dirile gore ke seke ka bua thata le batsadi ba me, mme ke seke ka nna le dikamano tse di tiileng le bone, ka gonne ka nako nngwe le nngwe ka bo ke iphitlhela ke lebeletse sengwe mo mogaleng wa me wa letheka, kana ke bua le tsala e kwa kgakala.

Ee, ke motho le go reetsa seyalemoya, mme ke reetsa seyalemoya sa seteišene sa Metro FM, mme lenaneo le ke le ratang kwa seteišeneng sena ke lenaneo la Ask a Man. Lenaneo lena la Ask a Man, ke lona le eletsang bareetsi gore ba romele melaetsa, ba kopa maele kwa bareetsing ba bangwe, mme lenaneo le ke le ratiswa ke gore ke kgona go tsaya maele a a rileng a bophelo, a ka kgonang go nthusa mo dingwageng tse ditlang. Mme lenaneo lena gape, le dira gore bareetsi ba kgona go leletsa seteišene go bua kana go tlhalosa ka tshedimosetso e ba nang le yona ka maele a botshelo. Mme gape, seteišene sena se eletsa bareetsi gore ba bue ebile ba tlhalose mathata a bone.